Loo nto ibachaphazela ngokuba bangakwazi ukuyofika emisebenzini njengoba beqabela iitekisi. Okunye ke okwesibini, ibachaphazela ngokuba bangalahlekelwa yimisebenzi njengoba abanye abaqeshi babo bengafuni nokuyiva yinto yokuba umntu angazi emsebenzini. Okunye ingabachaphazela ngokuba imirholo yabo bangayifumana ingaphelelanga ngoba abakwazanga ukusebenza ezinye iintsuku.

Ubungozi bokuqala kukuba kugcwale imoto kukuba kungabakho ingozi endleleni, umqhubi wetekisi kube nzima ukuba ayilawule ngoba igcwele inabantu abaninzi. Ubungozi besibini kukuba abantu bacinezelane, abanye bangakwazi nditsho nokuphefumla. Ubungozi besithathu kukuba kungabakho ungquzulwano lweetekisi kuba udrayiva engakwazi ukulawula iteksi.

Xa oonoteksi beqhankqalaza ndiye ndingachaphazeleke kakhulu ngokuba andikwazi ukufika esikolweni ngexesha elifanelekileyo. Kuye kunyanzeleke ukuba ndihambe ngeenyawo. Yiyo imbangela yokuba ndingafiki ngexesha esikolweni elifanelekileyo.

Kukuba apho baya khona bangangafiki ngexesha elifanelekileyo, ixesha abalibekileyo ngoba abanye baya kumihlangano ebekelwe ixesha.

Ibhasi akuyonto efana ibe khona kakhulu phakathi evekini ngoba ihamba ekuseni ihambisa abasebenzi. Iyakhetha ukuba ihambisa abantu abanjani. Into ehleli ikhona kuba yiteksi, into onohamba ngayo onohlala uyifumana.

Imicelimngeni anothi adibane nayo kukuba xa ngabe kunetrafikhi, naye kuzomele ame kuloo trafikhi, angeke akwazi ukuvele azigqithe nje iimoto ezimileyo. Nanokuba xa ngabe kunesiphithiphithi endleleni, akakwazi ukuvele azihambele nje, kumele anonophele indlela ahamba ngayo endleleni.

Omnye umqhubi wayebalekisa itekisi kakhulu endleleni, engena phambi kweetekisi ezihambayo kakuhle. Kulapho ke owathi umqhubi esasihamba ngaye wacaphuka kakhulu, waba nomsindo. Wamisa yona le tekisi kwaba noxambuliswano phakathi kwabo bobabini. Esitsho esithi uza kubabulala ngale ndlela ahamba ngayo, ucela ukuthi ahambe kakuhle endleleni.

Imibutho yeetekisi yenza ubomi bube lula kubakhweli beetekisi ngoba benza baqasha abantu abayaziyo ukuba bazokuba hoya abakhweli babo. Futhi bazokube bekhuselekile ezindleleni, bazohamba kakuhle ezindleleni. Banawo nditsho namaphepha okuhamba ezindleleni. Benza ke ubomi bube lula futhi abantu bafike bekhuselekile ezindaweni abaya kuzo.

Uze uthi ke xa uqabela esi sithuthuthu ungasibalekisi kakhulu, uzijonge iimoto endleleni ungacingi ukuba uhamba wedwa. Futhi uze uhambe ecaleni, ungahambi ngqo apha ezindleleni zeemoto.

Ibaluleke ngokuba bafundisane ngemithetho. Okunye ibaluleke ngokuba omnye uza kuthi xa enengxaki akwazi ukuya kumbutho wakhe, bancedisane ngayo leyo ngxaki banayo.

Kukujongwa ukuba ingaba zisemthethweni na ezi zinto ezithuthwayo, le mithwalo ethuthwayo nguloliwe.

Ndingacela ukuhlala phantsi ngokuba ndiyawufika kudala emsebenzini, angeke ndifike ngexesha elilungileyo lokufika. Ndingacela nje ukuhlala phantsi ze kuthi xa kusohlika lowo umnye, nam ke ndihlale endaweni.

Ndingathetha naye umqhubi weteksi, ndimcele ukuba ndicela athi ukwehlisa isantya kancinci ngoba kuyandothusa indlela aqhuba ngayo.

Ndingamxelela umntu endibhatele kuye wandibuyisela yona le tshintshi inintsi ukuba itshintshi yam ininzi ngokuba angeke ndikwazi ukuthatha imali ekungasiyiyo eyam.

Ndingavakalelwa kakubi kakhulu futhi ndingaziva ndidelelekile ukuba umntu angandiqabelisa kwitekisi yakhe emdaka, enukayo, enuka yena ekubonakala engathi wagqibela kudala ukuhlamba. Ndingaziva ndideleleke kakhulu futhi andisoze ndiphinde ndiyiqabele eyakhe.